Mina njengomphathi onomthwalo emahlombe wami ngendaba yegesi, kubalulekile ukuthi abantu bafundiswe ngezinto ekumele baziyenze, njengokuthi ugesi kuyinto ebalulekile kuthina sonke nendlela esiziphatha noma esiyisebenzisa ngayo. Kubalulekile ukuthi mesiyenza siyenze ngendlela efanele, ukuze sizokhona nathi ukuthi singacinyelwa noma singahanjelwa ugesi uma siyenze izinto ngendlela efanelekile.

Mina njengomuntu owumcishamlilo ngathanda ukuthi abantu noma amalunga womphakathi uma bakha eyindaweni ezifana noma uma bakha emijondolo yabo, kubalulekile ukuthi benze isiciniseko ukuthi indawo lapho khona imoto ezihambela kuzo ivulekile. Nanoma kungahamba imoto eyodwa kungabi ile ndlela ehamba imoto ezithu kodwa kubalulekile ukuthi kube khona i-space esiba khona phakathi kwabomakhelwane, kanti futhi phakathi nestradi.

Kubalulekile ukuthi abantu bahambe baye emtholampilo ukuze bazokhona ukuthi bathole usizo mayelana nanoma isiphi isifo abanaso, ngoba ukuze umuntu eluleke noma abe right kubalulekile ukuthi ahambe ayobonana nodokotela, ukuze azokhona ukuthi naye athole izinto noma amapilisi azomusiza.

Abafundi eyikoleni bayabafundisa ngezinto ezahlukahlukene njengokuthi njenge-first aid ukuthi uma umuntu asesimeni esithize uyenza njani ukuze loyo muntu asizeke, uma umuntu aphuma igazi awumuthinti ungafakanga ama-glove.

Kunokuthi abantwana uma baya esikolweni uma befika babayenzele okuya sathunjini, njengokuthi uma befika esikoleni ngoba kuneyingane eziningi eziphuma emakhayeni lapho khona zingakhoni ukuthi ekuseni zithole okuya ethunjini. So, kubaluleke kakhulu ukuthi uma befundi bafika esikolweni bayenzelwe noma umdoko ukuze bazokhona ukuthi namo nabo uma befunda bathole amandla, kanti futhi bakhone nokuthi bamamele bayenze izinto ngendlela efanele esikolweni. Ukuze neyimfundo zabo zizo-improve-eka noma bazosebenza kakhulu bathole nemiphumela emihle.

Kubaluleke kakhulu ukuthi uma wazi noma uma ungumuntu onesifo esibizwa nge-HIV, kubaluleke kakhulu ukuthi uhambe uye emtholampilo kanti futhi uphuze namapilisi osuke wathola emtholampilo. Ngoba uma engakuyenzi loko ubhekana nezinto noma uzondlula ezintweni noma ezigabeni ezahlukahlukene njengokuthi wehle emzimbeni, uhlezi ukuhlanza, umlomo wakho uzojika la phansi noma phezulu ube ngathi ushintsha ikhala. Bese okunye futhi ukuthi kumele uye khona kubalulekile ukuthi uye khona emtholampilo, ukuze uzokhona ukuthi uthole usizo lolu oludingakalayo ukuze nawe amasosha wakho womzimba abe right.

Kubalulekile ukuthi uma uwuthisha wasesikolweni wazi ukuthi ingane lezo osuke unazo ngaleso sikhathi leso zihlukile, ingane zihlukile kanti futhi nanoma zifunda azifundi ngendlela efanelekile. Kumele nawe njengothisha ngoba uma useskolweni ungumzali wazo lezo ngane kumele ube nomoya phansi, kanti futhi uzifundise zona ngendlela efanelekile ukuze uma ziza endaweni yokufunda zingathukwa zikhululeke. Nanoma kuba nento abahlangana nayo endleleni bakhone ukuthi beze kuwe njengothisha bazokuchazela kabanzi.

Kubalulekile ukuthi uma uwumshayeli wemoto ohamba endleleni uzikhusele kanti, futhi wenze isiciniseko sokuthi loku okufakwayo emotweni phecelezi i-seatbelt uyifaka ngendlela efanelekile. Kanti futhi nalaba ozobe uhamba nabo wenze isiciniseko ukuthi nabo bayifakile ukuze nizokhona ukuthi uma nihamba endleleni niphephe, niphinde futhi niyenze noma nilandela imithetho yemigwaqo enisuke nihamba kuyo ngaleso sikhathi leso. Ukuze nawe njengomshayeli wemoto ukhone ukuthi ushayele ngendlela efanelekile ukuze uzofika endaweni le oya kuyo uphephile.

Kumele ukuthi abantu abakhubezekile babe nabantu engasho ukuthi banothando, kanti futhi nalento abasuke bayiyenza ngaleso sikhathi leso bayiyenza ngokuphuma noma ekujuleni kwenhliziyo zabo.

Abantu abacisha umlilo ngasho ukuthi bafundisiwe noma baceceshiwe ukuthi uma bafica izimo ezithize uma befika kuzo lezo yindawo lezo kumele bayenze kanjani, uma befika endaweni ethusayo noma endaweni engozwelo.

Uma iziguli ziwusola noma zibona ukuthi umuthi lo abawutholile awusebenzi, kufanelekile noma kubalulekile ukuthi bahambe baye emtholampilo bazokhona ukuthi basizakale kangcono.

Ngingasho ukuthi ngikhubeke kakhulu ngoba kunzima ukubona umuntu elele phansi engakhoni ukuzisiza, kanti futhi kunzima kakhulu noma uma ubona amalunga womndeni bese bafika kuleso simo leso sebekhala, kuvele kube nzima nakuwe wena njengomuntu osebenzayo.

Umbangela wakagesi ukuthi ucime ngingasho ukuthi abantu noma amalunga womphakathi amaningi ayabhrija kakhulu abathengi ugesi, ngingasho kanjalo ukuthi ugesi awuthengwa. Abantu sebethembele ekutheni babize umuntu ozoba yenzela okuthize laphayana esigubhini sabo bese bangasawuthengi ugesi, bese lowo ubanga umthelela ku-Eskom kakhulu.

Mina ngasho ukuthi indima engayidlala kulo muntu wesilisa ukuthi ngimsize kakhulu, kanti futhi ngiphinde futhi ngihlale naye ngimuyale ngomsebenzi mina esengiwenzayo ukuze naye azokhona ukuthi asizakale kanqono.

Abasebenzi basemtholampilo kumele bebayale abantu abadala ukuthi into ongayiyenza esikhathini samanje ukuze welapheke noma ubencono, kubalulekile ukuthi uhambe uyomtholampilo ukuthi uyothola amapilisi wakho ukuze nawe uzosizakala. Kodwa asisho kuwo ukuthi buyekele imitholampilo yenu le eniyithola kwabanye abantu abangasi abalaphi.

Izikolo zidlala umthelelo noma zinomthelelo omkhulu kakhulu ekutheni ukhuthaze abafundi babo ngolwazi lwezempilo, lidlala indima enkulu kakhulu ngoba kunesikhathi noma kunemfundo la khona eba khona ababafundisa khona kabanzi ngezempilo.